Ntho ya pele a tlamehang ho e etsa ke ho kenya APP founung ya hae ke ho ya bankeng a ilo hatisa menwana a ilo kenyetsa PIN eo ae lakatsang ke ho ya bankeng hore ba kgone ho tseba hore ke ena ba sa etsetsa motho card ha se ena mme.

Ho hlakola PIN ho na le mehato e tlamehile o e latele, mme ha ho bonolo haholo ebile ha se hangata mo o tla kgonang ho iketsetsa o le mong hobaneng ho tlo hlokahala ntho tse kang di ID number tsa hao.

Ho hlakola PIN ya hao o le moo ha ho bonolo haholo moo le ho hlakola haholo. Ke bona haholo hobane ho na le mehato eo tlametseng ho e latele mme ho na le moo o tla hlokahalang. Dinomoro mme tsa hao tsa ID dinomoro tsa hao tseo di sebedisang mme hape ha ho bonolo hore o ka iketsetsa yona o le mong ka tlung mme.

Ho tlameha a ye bankeng e kgolo ya mona Afrika Borwa. Ba nke ID ya hae a tsamaye a fihle a ba jwetse hore tjhelete eo o e nka kae mme lebaka la hore ae tjhentjhe ke eng, ba tla mo thusa ho tjhentjha mme ba mofe diranta tsa ka mona Afrika Borwa.

Nna ke ka dumela hore ba thole tjhelete ho hang feela ha ba se ba qetile sekolo hore ba ye dikolong tse ka hodimo, kapa mohlomong ha ba feditse sekolo, ba kgone ho ipulela dikgwebo tsa bona, ba kgone ho phela.

Overdraft ke tjhelete eo o e kadingwang ke banka tjhelete eo oe tholang ho feta tjhelete eo o nang le yona ka hara karata ya hao ya banka eo kadima tjhelete eo jwaloka se ka di ngwa mme wena o tla e patala hanyane hanyane ka dikgwedi e bohlokwa hobane e kgona ho re thusa mabapi le ntho tseo re di hlokang mabapi le ntho tseo re di batlang, mme hape re kgona ho e patala ka ka kgwedi le kgwedi.

Ho debit card ya hao e expire, rile ha ho kgonahale hore o ka sebedisa karata ya hao ho ntsha tjhelete, empa ha se bohlokwa ke hore o etele mo diofisi tsa banka ya card eo o e sebedisang. Mme eo ba kopele hore bao etsetse ka a rata e ntjha kapa ba o hula tjhelete teng ka hara banka ka monono hore o kgone ho thola tjhelete ya hao.

Di-company tsa medical hangata bothata bo batho ba bo tholang ke hore, motho a butseng medical ke yena feela a sebedisang card eo o ke se kgone ho e sebedisetsa motho o dulang le yena kapa motho o lakatsang hore o ka mo thusa ka karata eo, o ke se kgone ho e fa motho o mong hape batho ba lla ka hore batho dicompany tsa medical aid ha di ba dumellwe hore ba e sebedise ho fitlhela. Takatso ya bo ena e fela ba e sebedisa ho ya ka moo medical aid o ba fileng hore ba sebedise ka ona.

Ha o le motjha, o tlo bula account o mabapi le hore ha o so hodile o ya pension eng o tlo batla ho sebedisa tjhelete eo jwalo ka ho phelwa ng wa hao. Ntho ya pele e bohlokwa hlokwa ke hore o tsebe hore selemo seo so tlabe o tle o tlo bulela hore o batla ho sebedisa tjhelete ke selemo se feng mme o jwetse hore tjhelete eo o tlo batla ho beha bokae ka kgwedi le hore ha o so fihlile matsatsing a hao a pension eng. O tlo batla hore e tswe jwang? O tlo batla hore e tswe le kae e tswe jwang mme hape o ka etsahala hore o ka beha tjhelete, empa Modimo a o hopole e sa le ka pele. O tlameha hore jwetsa hore tjhelete eo e tla tswang neng e tswe ho mang, e fuwe ho mang?